Ee i ya thusa u langa tshelede yavho khwiṋe, ngauri a i kaleli muthu uri u thoma u vhulunga tshelede nga vhugai, nahone u a kona u sendela muthu tshelede u u huṅwe na huṅwe nga tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe.

Mushumo wo leluwaho ndi u fhaṱa nnḓu, hu ngavha u fulela na u rengela vhathu zwiḽiwa.

Ndo ṱoḓa u ḓivha nga kushumisele kwa app ya ya ya ya bannga, uri hu nga si vhe na vhathu vhane vha ḓo kona u dzhena kha a akhanthu yanga kana vha dzhia tshelede i ne ya vha nga ngomu naa.

I a thusa kha u engedza credit score na uri a kone u wana tshelede zwo leluwa.

Ndi hune ra vhea hone tshelede.

Ndi u rumela vhathu miḓini vha ende vha tshi dzhena vha tshi ṱalutshedza uri u vula account zwi iti zwi zwo leluwa.

Ndi nga vha na dzangalelo ya u hadzima tshelede ngauri vho m vho mpha tshifhinga tshi tshi tshilapfu tsha uri ndi kone u badela.

Ndo vha ndi tshi nga takalela u ḓivha nga ha dzi interest uri ndi ḓo vha ndi tshi khou badela dzi interest dzedzi ṅwedzi nga ṅwedzi kana dzi ḓo vha dzi kho gonya ṅwedzi nga ṅwedzi u swika miṅwaha miṱanu naa.

Zwine nda nga muvhudza ndi uri a songo pfhukhisa ṅwedzi a songo badela, ngauri i ḓo engedza dzi interest.

Ndi nga muvhudza uri a i dzhii tshifhinga, na tshelede musi wo i rumela a i dzhii tshifhinga uri i swike, na u a u a we a u ṋameli u to shumisa founu.

Ndi tshelede, khadi dza bannga na basa.

Ndi ḓo humbula uri hoyo muthu ndi ene o shelaho mulenzhe kha zwithu zwo iteaho kha nṋe.

Ndi nga vhudzisa uri baluni ndi mini nahone i shuma hani.

Sa musi hu sina muthu eno u ḓivha uri u kho lovha lini, nahone life cover a i kaleli muthu miṅwaha uri hu tea u vha na life cover a na miṅwaha mingana.

U tea uvha na password na phini zwino ḓivhiwa ngae a eṱhe.

Ndi nga vusulusa nda ita heiḽa ine vhathu a vha i takaleli zwavhuḓi ndai ita nga vhuswa uri dzi kone u vha na mbuyelo dza u fana.

Ndi zwa ndeme uri u kone u ḓivha uri u khou badela u swika lini.

Ndi u vhudzisa uri dzi interest dzi kho ḓo gonya nga ṅwedzi kana u i ḓo badela yeneyo tshelede u swikela zwezwo ndi tshi fhedza naa.

Ndi uri uvha na life cover zwia thusa kha musi ho bvelela tshiwo tshisi tsha vhuḓi.

Muthu ana account tshelede i avha yo vhulungea zwavhuḓi.

Ndi uri a badele zwavhuḓi asa pfhukhisi miṅwedzi.

Ndi uri a yo vula akhaunthu a kone u ḓi vhulungela tshelede yawe zwavhuḓi.

Ndi u ṱhogomela vhathu vha vha muṱa na vhare tsini na nṋe.

Ndi u vha na credit score tshavhuḓi na u kona u badela zwavhuḓi vha sa pfhukhisi miṅwedzi.

Ndi ngamu ṱalutshedza uri a badele zwavhuḓi nga uri a kone u a.

Ndi u mu vhudza uri u vula akha akhaunthu zwi yo leluwa na uri zwi a leludzela muthu u seiva tshelede yawe.

Ndi vhona uri life cover i badelisa hani na hone i tshimbilisa hani kha malugana na u badela.

Ndi u muvhudza uri life cover i ya thusa musi ho bvelela tshiwo tshi si tshavhuḓi miṱani yavho na kha vhathu vhane a vha funa.

Zwa zwino athi thu ḓivha uri ndi nga khetha mini ngori masheleni a bolani a thi ḓivhi uri a tshimbila hani.

Ndi uri life cover i ya thusa musi wo bveleliwa mafhungo a si a vhuḓi.

Ndi nga muvhudza uri sa musi muthu ri sa ḓi vhathu ri sa ḓivhi uri lufu lu ḓa lini, ndi khwine u dzula o ḓi o ḓi ama uri a kone u thusalea hangei phanḓa.

Ndi nga vhudzisa uri ndi zwifhio zwine vha zwi ita musi muthu a kha life cover, nahone u badelisa hani, tshelede ya hone a i gonyi nga ṅwedzi nga ṅwedzi naa.